Pele ga o ka swetsa ka go tswalela account ya gago pele ga nako, dilo tseo o tshwanetseng go akanya ka tsone ke go akanya ka dipoelo tsa account e o, kgotsa tsona di-interest tsa long term savings account e o, le go itse ka bank e o tla bang o tswalela account mo go yone, gore e sebetsa jang. Pele ga o ka swetsa ka go tswalela account ya gago pele ga nako, dilo tseo o tshwanetseng go akanya ka tsone ke go akanya ka dipoelo tsa account e o, kgotsa tsona di-interest tsa long term savings account e o, le go itse ka bank e o tla bang o tswalela account mo go yone, gore e sebetsa jang.

Madi a UIF a badiwa ka tsela e, modiri a nna le percentage kgotsa bonnyane bo a bontshang go madi a gagwe a neng a berekela, le mothapi o nna le tšhelete e a tshwanetseng gore a entshe kgotsa a e contribute-a ge modiri a feletswe ke tiro. Madi a UIF a badiwa ka tsela e, modiri a nna le percentage kgotsa bonnyane bo a bontshang go madi a gagwe a neng a berekela, le mothapi o nna le tšhelete e a tshwanetseng gore a entshe kgotsa a e contribute-a ge modiri a feletswe ke tiro.

Fa o le modiri wa bankeng motho a na le dipelaelo, ka check or ya account ya hae, o ka mo tlhalosetsa gore check account le savings account di a fapana ka lebakeng la gore savings account ke akhaonto e e leng gore o ka e dirisa go beya tšhelete, e leng gore o ka tla wa e save-a ka morago ga sebakanyana, gomme cheque account ke akhaonto e e dirisiwang go patela di-bill-e, le gonne e diriswa. Fa o le modiri wa bankeng motho a na le dipelaelo, ka check or ya account ya hae, o ka mo tlhalosetsa gore check account le savings account di a fapana ka lebakeng la gore savings account ke akhaonto e e leng gore o ka e dirisa go beya tšhelete, e leng gore o ka tla wa e save-a ka morago ga sebakanyana, gomme cheque account ke akhaonto e e dirisiwang go patela di-bill-e, le gonne e diriswa.

Dilo tse o tshwanetse go di tseba pele o dira kopo ya karata ya sekoloto ke gore karata eo e nna le di-interest kgwedi engwe le engwe, le gonne o tshwanetse go tseba gore kopo ya gago gore e tsamaye sentle go tshwanetse o ba o le motho o a berekang le gonne go na le tšhelete eo e tsenang ka gare go account ya gago ge e le gore ga o bereke madi a o a tshwanetse a fitlhele madi a ba a nyakang gore o kgone go qualify-a go nna le karata eo. Dilo tse o tshwanetse go di tseba pele o dira kopo ya karata ya sekoloto ke gore karata eo e nna le di-interest kgwedi engwe le engwe, le gonne o tshwanetse go tseba gore kopo ya gago gore e tsamaye sentle go tshwanetse o ba o le motho o a berekang le gonne go na le tšhelete eo e tsenang ka gare go account ya gago ge e le gore ga o bereke madi a o a tshwanetse a fitlhele madi a ba a nyakang gore o kgone go qualify-a go nna le karata eo.

Ge o bula account, o tshwanetse go nna le ID ya gago, o tshwanetse go nna le proof of residence, proof ya bodulo, gore o modudi wa South Africa. Ke tsone dilo tse o di tlhokang gore o kgone go bula account ya gago. Ge o bula account, o tshwanetse go nna le ID ya gago, o tshwanetse go nna le proof of residence, proof ya bodulo, gore o modudi wa South Africa. Ke tsone dilo tse o di tlhokang gore o kgone go bula account ya gago.

Ge o ne o romela motho madi o a dirisa dinomoro tsa mogala, gomme o dirisa dinomoro tseo di fosagetseng, o ka ya bankeng kgotsa di ofising tsa banka, wa ba tlhalosetsa ka seemo seo. Ba ka kgona go thusa gore o kgone go hwetše madi a gago morago. Ge o ne o romela motho madi o a dirisa dinomoro tsa mogala, gomme o dirisa dinomoro tseo di fosagetseng, o ka ya bankeng kgotsa di ofising tsa banka, wa ba tlhalosetsa ka seemo seo. Ba ka kgona go thusa gore o kgone go hwetše madi a gago morago.

Dikgang tseo ke kileng ka di utlwa ka forex ke gore batho ba na le go dira forex, ba kenye tšhelete ya ka hare ho akhaonto ya forex, ba tshepile gore tšhelete eo e tla tla e na le dinamane kgotsa di-interest, gomme ba se di hwetše. Dikgang tseo ke kileng ka di utlwa ka forex ke gore batho ba na le go dira forex, ba kenye tšhelete ya ka hare ho akhaonto ya forex, ba tshepile gore tšhelete eo e tla tla e na le dinamane kgotsa di-interest, gomme ba se di hwetše.

Go wa ga boleng ba madi, le go fela ga madi, tseo di ka nnang le go fetoga-fetoga ga ditlhwatlhwa tsa madi. Go wa ga boleng ba madi, le go fela ga madi, tseo di ka nnang le go fetoga-fetoga ga ditlhwatlhwa tsa madi.

Madi a o a rometsweng ka CashSend a ka bonwa o ka mo romelela molaetsa o o tseneng ka gare go phone ya gago, wa mo bontsha ona gore, madi a gago ke a rometse. Gomme molaetsa oo o tla ba le PIN e o tlamehile a e berekise go ntsha tšhelete eo. Tšhelete eo ke akantsha go Shoprite, Pick n Pay, le dibanka tse dingwe go se na le bo Capitec. Madi a o a rometsweng ka CashSend a ka bonwa o ka mo romelela molaetsa o o tseneng ka gare go phone ya gago, wa mo bontsha ona gore, madi a gago ke a rometse. Gomme molaetsa oo o tla ba le PIN e o tlamehile a e berekise go ntsha tšhelete eo. Tšhelete eo ke akantsha go Shoprite, Pick n Pay, le dibanka tse dingwe go se na le bo Capitec.